Ikhambi engilaziyo elisiza ngekhanda ijinja. Ijinja iyasiza uma uphethwe ikhanda futhi iyakhona ukukulapha kangcono kunezinye, kunezinye izinkambi lezi ezikhona, ijinja isebenza kahle kakhulu. Mina ngithi zama yona izokusiza ngekhanda elikuphethe.

Izivumelwazo zokuphendula kuzo zonke izinhlaka ze-EMS. Ungafonela i-ambulensi noma ezokuthuthwa kwabagulayo ngokushesha. Leli yiqembu labaqeqeshiwe lwezolapha kwezokwelapha abahlinzeka ngosizo olusheshayo kwabantu abalimele kakhulu noma abagulayo kakhulu, ikakhulukazi ngaphambi kokuba bafike esibhedlela. Umgomo oyinhloko we-EMS, ukusindisa impilo, ukunciphisa ukulimala, kanye nokuqinisekisa ukuthi isiguli sithole usizo olufanele ngesikhathi esifanele.

Ukuqhuma ngezinkambi zesintu akusizi ngalutho ngoba kwamele wazi ukuthi uphethwe yini? Yini unobangela kwayo? Futhi isuka kuphi lento le? Yingakho ngithi ukuya esibhedlela ezinkulu uyohlangana nodokotela azokutshela ukuthi zonke lezi zifo lezi eziphethe kakhulukazi ukuphefumula, kubangelwa yini? Ngoba ukuquma ngezinkabi angeke wazi ukuthi ukuphefumula kwakho kanzima kusuka kuphi ukuze ungakwazi ukuphefumula kahle? Yingakho-ke u-doctor uzokhona ukukusiza, akutshele ukuthi yingani uphefumula kanzima ungakhoni nokugijima? Ungakhoni nokwenza izinto ezibalulekile emzimbeni ukuze uthole impilo? Yingakho-ke ukuya esibhedlela kubalulekile kunokugquma.

Ukuhlala emjondolo akuvamile ukuphepha kakhulu, ngoba umlilo ungaqhuma noma kunini, kepha-ke sisizwa ukuthi lana esihlala khona eNingizimu Afrika kukhona izicimamlilo lezi ezingakusiza, futhi kukhona nama-ambulensi, lawa angafika ngokushesha ukugwema isimo sokuthi abantu balimale kakhulu. Futhi-ke iy'cima mlilo zingakhona ukucima lo mlilo ngaphambi kokuthi ubebhetheke kakhulu umoshe izinto ezibalulekile njengaboma-TV, omabonakude phecelezi, amaphepha wesikolo, konke lokhu okusendlini ekubalulekile kungakhona ukukusiza. Futhi iy'cimamlilo ziyakhona ukufika ngesikhathi esiphuthumayo uma zizwa ukuthi imijondolo iyasha elokishini noma emphakathini.

Ukuthwasa mngani wami, ukuthwasa ifana nesimo, isiko, ngoba ikaningi kithi amaZulu, namaXhosa sibizwa yidlozi, idlozi yilo elibizayo sikwazi ukuyothwasa. Ukuyothwasa ukuvaleleka or ukuyofundiswa kabanzi ngokuboniswa amadlozi ngayo yonke le nto le ehlangane ngesintu ukuthi uzokhona ukuxhumana namadlozi, ukwazi ukukhuluma nawo bakwazi ukukubonisa indlela. Kusho ukuthi ukuthwasa ukufunda, ukufunda kabanzi ngokuthi ukwazi ukuba inyanga noma umelaphi wesintu.

Izaguga ezihlala emakhaya azitholi usizo lwezempilo elifana nolwezaguga zasedolobheni, ngoba emakhaya iy'bhedlela zikude, imitholampilo ikude, abantu kumele bahambe ibanga elide ukuze bayofika la baya khona. Edolobheni kakhulukazi la madolobha lawa atholakala kunabantu abaningi, ziningi iy'bhedlela, maningi amakliniki, lapho abantu abangakhona ukuya khona akukho ekudeni ukuya emakliniki, akukho ekudeni ukuya ey'bhedlela lana edolobheni ngoba iy'bhedlela namakliniki maningi. Emakhaya lapha izaguga zikhona, angeke uzithole iy'bhedlela eziningi, ngoba iy'bhedlela ey'ningi zingaba khona kodwa zingathola zimbili noma iyine isibhedlela noma kumele uhambe ibanga elide ukuze uyofika esibhedlela ufuna ukufika.

Angasiza ngokunikeza imithi mahhala noma ngentengo ephansi kubantu abayidingayo. Ukweluleka kwemithi angafundisa abantu ngemithi abayisebenzisayo ukuthi bayiphuza kanjani nokuthi yini abangayilindelela. Ukuxhumana angaxhumana nohulumeni ukuze athole imithi eyanele. Angafundisa ngempilo enempilo, ukudla okunempilo nokuthi bangazivikela kanjani ezifweni.

I-COVID-19, inezimpawu ezivamile nokuthi zingaqala, nokuthi ziyafana kakhulu nalezi zinye izifo zokuphefumula phecelezi, umkhuhlane. Singathi uphethwe umkhuhlane kanti uphethwe i-COVID-19, singathi uhlushwa ikhanda kanti i-COVID-19, nayo unazo izimpawu zokuthi ikhanda uma likuphethe ungabe ubadizi noma ungazizwa kahle. Umkhuhlane ungazizwa ungafuni ukudla noma ukhwehlela into engapheli lapho ungakhoni ukuphefumula lapho ungakhoni nokwenza into ojwayele ukuyenza njengokugijima nokusebenza imisebenzi yezandla.

Abesifazane kwamele bakhethe izindlela zokuvimbela inzalo zesimanje, ngoba izindlela zokuvikela inzalo ezisebenzisa imithi yesintu azisebenzi kahle, ngoba ongagcine ungalungile kahle noma ikuphathe kahle noma ugcine ungatholi abantwana esikhathi esiya. Kepha-ke kwamele uye esibhedlela sesimanje khona bazokuchazela bakunike nayo yonke imininingwane yokuthi uma ufuna ukuvikela inzalo uyenzisisa kanjani, hhayi le ndlela le yabantu bakudala bebayisebenzisa ukuthi basebenzise imithi yesintu.